Ndicinga ukuba into enzima kukuyilawula emva kokuba uyithengile. Kuba xa sowuyilawula sowuhleli phaya endlini, ubona izinto ezininzi ezidinga ukulungiswa kanti indlu ke idinga ukuhoywa emva kwexesha elithile. Ukanti xa usayongela uqinisekile uba wongela imali ethile esisimbhuku esithile. Kodwa xa uyilawula zininzi indleko eziye zivele ezihlukahlukeneyo.

Zidlala indima enkulu kuba zinceda iintsapho zikwazi ukuba nokutya okwaneleyo, ingakumbi ngamaxesha kaDisemba. Zziyakwazi nokuncedisa amalungu estokfela ukuba akwazi ukufumana imalimboleko kuzo engazufuna inzalo eninzi.

Into ethi qatha kum kukuba ngemalimboleko encinci, le nto ithetha ukuba i-interest okanye imali oza kuyibuyisela iba ninzi kakhulu.

Ndiye ndithande ukusebenzisa i-app yeStandard Bank kuba yenza kube lula ngam ukuba ndibhatale. Ndingenalo nekhadi ndiyakwazi ukuyikhupha imali.

Eyi nkosikazi wam, ndibona ukuba le nkampani le, hayi ayiyonyaniso le nto uyithethayo. Ingenzeka njani into yokuba sirhole ubomi bethu bonke kuba nje sifake abantu ababini? Ezi zinto zidla ngokuba yingozi singalahlekelwa nayimali ngoku andiyiboni kakuhle yonke le nto.

Malume, njengokuba uthi wena ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki ndikucebisa ukuba ujonge ibhanki ezokwazi ukugcina imali yakho ikhuselekile futhi enezindleko eziphantsi, ingakumbi xa ukhupha imali emshinini.

Eyi makhulu, yazi xa umntu sele eswelekile kuye kube nzima ukulungiselela umngcwabo kwaye kwangaxeshanye amalungu entsapho ebe eva iintlungu, ngapha kukho loo mmelwano, kuye kube sisiphithiphithi nje. Kanti xa kukho umasingcwabane olungiselelwe, wenza izinto zibe lula kuba izinto ezininzi sizifumana kumasingcwabane. Kuba khona uxolo lwengqondo.

Ngamanye amaxesha kubakho iimeko ezivela ngequbuliso, mhlawumbi umntana omncinci uyagula okanye kubakho ingozi yemoto. Ngoku ukuba noncedo lwe-medical aid kuyanceda kakhulu.

Ndingacela uncedo komnye umntu ozothenga naye ndimchazele imeko yami. Mhlawumbe ndingade ndicebise nokuba ndiza kumbuyisela imali yakhe xa enokundipha imininingwane yakhe.

Bhuti, ndicinga ukuba xa uvule loo nto izokunceda. Kaloku njengokuba ngoku uvuka ekuseni yonke imihla uhamba nge-transport, iteksi, nantoni na isenokwenzeka kuwe. Ukanti xa unomasingcwabane loo nto izobangela ukuba xa kunokuvela nantoni na njengokufa, ukwazi ukuba nento ezosisiza thina esishiyekileyo uba sikungcwabe.

Ndiye ndithande ukubhatala ngekhadi kuba loo nto yenza ukuba ndingabi namali eninzi endiyigcina ezipokothweni zam ukuze ilahleke okanye xa ndinokuxhonyiswa, bayifumane baze bayithathe yonke.

Mama, ndicinga ngomasingcwabane esasikhe sancokola ngaye. Ingaba licebo elihle kakhulu kuba kuzobangela ukuba izinto zibe lula xa sele kuvela isifo apha ekhaya. Asizube sikhathazeka ngokuba sizoyifumana phi ibhokisi, itente njalo njalo. Kodwa zonke izinto zizokhishwa yilo masingcwabane sizobe simfumene. Loo nto yenza izinto zibe lula nakuthi ngoxa sijamelene nobuhlungu bokuswelekelwa.

Ndingatsalela umnxeba ebhankini okanye ndiye ngokobuqu, ndifike ndibacacisele ngento eyenzekileyo endikhathazayo.